Ngokolwam uluvo, eyona inzima phakathi kokutyala nokuvuna kukutyala ngoba kaloku ukutyala kubandakanya umsebenzi omninzi kakhulu. Kufuneka kuqala nilungise umhlaba ulungele izityalo, niwufake amanzi, nivule imigca yokutyala nandule ukutyala. Ninkcenkceshe, niqhubekeke nifake izichumisomhlaba, nifake izichumiso zezityalo, niqinisekise kananjalo ukuba niza kuwafaka amayeza okubulala izinambuzane ezithi zitshabalalise izityalo zenu. Izityalo kubalulekile niqiniseke rhoqo ukuba zihlala zikulungele ukuchuma kakuhle.

Umlingane wam ndingambonisa ngokuba ndimcacisele ukuba eli linyathelo eliphucukileyo lokuba ndityale izityalo ezingoojongilanga zorhwebo. Kaloku khumbula oojongilanga zizityalo eziguquguqukayo ezinokusetyenziswa ngeendlela ezininzi kunye neenzuzo, ukusuka ekusetyenzisweni ngabantu kunye nezilwanyana ukuya kwizicelo zendalo. Imbewu yabo ikwasisishwamshwam esidumileyo kunye nomthombo weoyile. Ukhumbule kaloku ioyile inemali eninzi, ikulungele ke ukuba ujongilanga lo abe zezinye zezityalo zorhwebo. Ujongilanga ukwabonelela ngobuhle kunye noncedo lwendalo ukutsala amehlo abantu kunye nokuhombisa igadi.

Ewe, abantu bakuthi basenawo kakhulu umdla nokuququzelela ekwenzeni iigadi. Kaloku iigadi ezi ziba nezityalo kwaye basebenzisa umgquba ukuze iigadi zabo zichume. Ze bathi xa bevuna bakwazi ukuncedisa kwimizi ehlelelekileyo ukuze kungalalwa kungatyiwanga nto. Abantu ke basawuthanda kakhulu lo msebenzi ngoba bathanda ukunikela kwabanye abantu, baphuhlise nokuhlala, baphuhlise nabanye abantu abangoosomashishini abasakhulayo. Babakhuthaze kananjalo ngomsebenzi wegadi ukuba bawuthande, bawuxhase kwaye bawuququzelele kakhulu.

Awona mazwe athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika yiNetherlands, iUnited Kingdoms, iUnited Arab Emirates, iRussia, iChina, iSouth East Asia, iMiddle East kunye namanye amazwe afana neHong Kong neChina.

Ubungakanani besivuno kubalulekile kwezolimo kuba kaloku uphuhliso neengeniso zixhomekeke kubungakanani besivuno osifumeneyo. Ukuba isivuno sakho sincinci loo nto ithetha into yokubana awuqhubanga kakuhle kwaye ibe mininzi kakhulu imicelimngeni ethe yachaphazela isivuno sakho. Kodwa ukuba isivuno sakho sikhulu loo nto ithetha ukubana uzawukwazi ukwenza ingeniso enintsi kwimali nakwezorhwebo kwezolimo. Loo nto futhi ikwanceda nabanye abantu baxhamle kakhulu kwisivuno sakho xa sithe sasininzi kakhulu.

Esona sityalo esityiwayo endingaba nomdla wokusityala likhaphetshu. Into yokuqala esiyifumana ekhaphetshwini ngu-vitamin C. U-vitamin C usinceda ekuxhaseni amajoni omzimba kwaye inceda ukukhusela umzimba wethu ungonakalelwa ziiseli. Eyesibini into esiyifumana ekhaphetshu ngu-vitamin K. U-vitamin K ubaluleke kakhulu ekubambeni igazi kunye nempilo yamathambo. Eyesithathu esiyifumana ekhaphetshwini nayo ekwanceda nemizimba yethu yifayibha. Ikhaphetshu kaloku ngumthombo olungileyo wefayibha yokutya, inceda ekucoleni, inceda ukulawula amanqanaba eswekile yegazi lethu.

Kubalulekile ukuba kusoloko kukho isidingo semveliso yomoba. Kaloku umoba kwenziwa ngawo iswekile, swekile leyo esiyidinga imihla ngemihla ezimpilweni zethu. Khumbula kaloku iswekile yile isetyenziswa ekubhakeni amakhekhe ekuvuyisana kweemini zethu zokuzalwa. Iswekile siyayiphunga, iswekile sigalelela kwiipapa zethu zakusasa. Iswekile kaloku yile siyifumana kwiilekese esizithanda kakhulu. Iswekile isebenza kwizinto ezininzi kakhulu, nakwiziselo zethu ezibandayo iswekile iyasebenza. Kubalulekile ke kusoloko kukhona imveliso yomoba.

Iingenelo zokuvelisa esi sityalo singujongilanga zezi zilandelayo. Kaloku ujongilanga unezondlo ezityebileyo kakhulu ezifana no-vitaminEe. Sifumana kuye amafutha asempilweni esithi umzimba wethu ufumane u-omega six no-omega three. Ikwanceda ekunciphiseni umngcipheko wesifo sentliziyo. Inceda iswekile nokuyilawula apha emzimbeni wethu. Ikwasinceda sihlale sinolusu olusempilweni olumpuluswa. Iyasinceda kaloku nalapha ekucoleni kokutya, isinceda sihlale sinamathambo aqinileyo somelele. Ikwanceda neengqondo zethu zisebenze kakuhle sihlale sisempilweni. Iyanceda kakhulu ke le mveliso isityalo esingujongilanga ngoba sizuza lukhulu kuye.

Eyona meko ilungileyo yomhlaba efunekayo kwimveliso yesivuno sibe kumgangatho wokuthengiseka ngumhlaba ovunduvundu. Kwaye kufuneka umhlaba uqale uqinisekise ngokutyeba kwawo kwizondlo zomhlaba kunye nokukwazi kwawo ukubamba umyinge oncomekayo wokufuma komhlaba. Khumbula kaloku umhlaba oxineneyo uyakuthintela ukwanda kwaye uyakudobalalisa ukukhula kwesivuno.